Imshwalense iyashiyashiyana ngezikhathi zokulinda. Lokho kusho ukuba imshwalense eminingi, uma ngabe umuntu eshone ngokujwayelekile nje, ulinda isikhathi esingange zinyanga eziyisithupha, ebese umangabe umuntu ezibulele, uyalinda isikhathi esingange zinyanga eziyishumi nambili. Ebese umangabe umuntu engene engozini, awubi nesikhathi sokulinda umshwalense uyakhokha ngaso leso sikhathi. Kubalulekile-ke ukuba ukuqonde lokhu ngesikhathi umshwalense usawubheka, ungakawuthathi noma ungakawugqoki owuthandayo, ukuze uhlale wazi ukuba imaphi amalungiselelo okumele uwenze ngesikhathi usalinde umshwalense.

Siyazwelana nani mndeni wakwa Bhengu, kepha njengoba nani nazi ngesikhathi niyow'thatha lo mshwalense kwaba nesivumelwano sokuba kunesikhathi osilindayo uma ngabe uthatha umshwalense leso sikhathi leso sibalulekile ukuba sibekhona futhi ayikho indlela yokuba siphuleke leso sikhathi leso, okusho ukuthi siyacela ukuba nibekezele nilinde.

Yebo, kuhle kuyamsiza umuntu osuke ebhekene nesikhathi esinzima, kodwa futhi engeke ekwazi ukukhokha inzalo enkulu.

Singanciphisa izindleko zomngcwabo, sisuse lokhu okungadingekile noma okungabalulekile. Ebese ngihamba ngiyothatha imali yokuboleka ukuze ngikwazi ukungcwaba othandiweyo wami. Ngalesi sikhathi umuntu esalinde umshwalense.

Imshwalense mihle futhi mibi ngezinto eziningi, kepha imshwalense yempilo ihlukaniswa ngezigaba zokuba kune-whole, kune-universal, ebese lezo zinto lezo izona ezenza ukuba ukwazi ukuthi ube nomshwalense onela iphakethe lakho, uphinde ukwazi ukuba nezinzuzo zokuba imshwalense ibe nenhlinzeko ekuhlinzeka ngayo esimeni sakho nje sempilo sokuzinakekela, ephinde futhi lezo zinhlinzeko zisize ey'ntweni lezi ezikudale ukuba uthole umshwalense sukela ekuqaleni, uphinde usize nokuba bekwenzele umshwalense olingana iphakethe lakho.

Umshwalense osiza kakhulu nje ekuthenini uma usuke ubhekene nesifo esik'phethe noma nokugula okuk'phethe, uye ube buhlungu ngoba awazi ukuba leso sifo sizolapheka kanjani kepha uphinde ube buhlungu nesimo semali sokuba uzosilapha kanjani. Umshwalense-ke ungena lapho ukusize ngokuba ube nokuthula emqondweni ngoba uyazi ukuba lesi sifo lesi obhekene naso uzokwazi ukuthola odokotela abafanele ngamanani aphansi. Awuxinekile ngokuba ukhokhe isamba semali ngoba umshwalense wakho uyakwazi nawo ukukhokha ingxenye yaleyo mali. Lokho-ke kwenza ukuba ukwazi nawe uk'cabanga ezinye izinto ezibhekene nawe hhayi ezibhekene nemali. Kuye kusize kakhulu-ke futhi nokulondoloza imali yakho ngoba uye ugcine usukhokha ingxenye encane.

Ngiphinde ngixolise Mhlonishwa ngokwenzakalayo manje kepha kuyimthetho womshwalense ukuba kunesikhathi osilindayo njengoba umshwalense wawuchazeliwe ngesikhathi uwuthatha. Ngicele-ke ukubekezela kwakho kungapheli futhi ungapheli mandla. Sizozama ngokusemandleni ukuba sikusheshisele izinto zakho ngiphinde futhi ngixolise, ngizwelana nawe ngesikhathi obhekene naso.

Umshwalense ubaluleke kakhulu ekungcwabeni othandiweyo wakho ngendlela ehloniphekileyo. Ebese ushiya umndeni nawo ukwazi ukuzila ngendlela efanele. Ungabi nezinkinga zokubhekana ney'mali ukuba uzokungcwaba kanjani. Umshwalense uwenza ukuba umndeni wakho uziqhenye ngomngcwabo okunikeze wona, noma wena uziqhenye ngomngcwabo owunikeza othandiweyo wakho. Umshwalense ukusiza. Ngokuba ungazitholi usungena ezindlekweni ezinkulu zemali njengoba ukhokha imali yokuba ningcwabe othandiweyo wenu.

Kubalulekile futhi kuyaqondakala ukuba kube nesikhathi sokulinda kumshwalense, njengoba leyomthetho ivikela imshwalense ukuba ungadlali abantu abanobugebenga noma izigebengu. Lokho sekushiwo kodwa kumele kube nohlelo lokuba umangabe umuntu ogugile noma oseb'thakathaka ethathelwa umshwalense, kumele i-waiting period noma isikhathi sokulinda sabo singafaniswa nomuntu osaphila saka.